Loko ndzo va na nkateko wo burisana na muchayeri wa xihahampfhuka swivutiso leswi ndzi nga n'wi vutisaka swona mayelana na ku haha mpfhuka wo leha i swivutiso swo va xana a nga karhali ku va a haha mpfhuka wo leha naswona u swi kotisa ku yini ku va a nga rhurhumeli kumbe ku chava loko a ri karhi a ri henhla hikuva tanihi ku languta xihahampfhuka hambi u ri laha hansi ku na mapfalo yo karhi ya ku telaku ndzi nga n'wi vutisa leswaku u swi kotisa ku yini ku haha mpfhuka wo leha a ri karhi a ha tsakile naswona ku ri hava swiphiqo leswi swi n'wi endlekelaka mayelana no ku va a nga khomeki kahle hi swona swivutiso leswi ndzi nga n'wi vutisaka swona mayelana no haha mpfhuka wo leha.

Ku va ku akiwa ku va ku akiwa rivala lerintshwa ra swihahampfhuka ekusuhi na ndhawu ya ka hina swi nga vuyerisa ndhawu ya vaakatiko va hina mbuyelo lowunene ngopfu hikuva va nge he swi nge laveki leswaku va khandziya va khandziya swilo swo ya ekule hi swona laveka ku ti fambela hi milenge va ya khandziya kona swihahampfhuka a kusuhi naswona na vana va nga kota ku vona swihahampfhuka va swi vonela ekusuhi va nga heteleli ku swi vona emoyeni swi ri switsongo nakona va tele vanhu lava va nga swi tiveki swihahampfhuka vo xi vona loko xi ri kule emoyeni kambe swa ku xi languteka njhani loko xi ri kusuhi a va swi tivi.

Loko ndzo va na nkateko wo vutisa mutirhi wa swihahampfuka swivutiso swinharhu mayelana na vakhandziyi va swihahampfuka ndzi nga n'wi vutisa leswaku u swi kotisa ku yini ku fambisa vanhu vo tala a va fikisa ku nga ri na swiphiqo swo karhi leswi a hlanganaku na swona xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa leswaku u titwa njhani ku va a ri exikarhi ka vanhu vo hambanahambana va mihlovo yo hambanahambana xa makumu ndzi nga n'wi vutisa leswaku u tshembisa u va tshembisa ku yini leswaku eka vanhu lava nga khandziya xihahampfhuka lexiwa xa yena ku hava xigevenga kumbe munhu loyi a nga lavi veki ku endla vunene hi yena u swi kotisa ku yini ku ze a kota ku famba a nga hleketangi swilo swo fana na sweswo kumbe a humelele eriendzweni ra yena.

A ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka kambe ndzi hleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka ri sasekile swinene loko ndzi ri vona ka mavonakule naswona ndzi vona onge i ndhawu yo basa yo hava huwa laha vanhu va nga ni kurhula swinene ko twakala moya ntsena wa swihahampfhuka naswona ndzi vona onge ku sasekile swinene na loko siku rin'wana ndzo tshuka ndzi yile ku va ku sasekaka kona loko ndzi ku vonaka eka mavonakule ku ta va ku ri ka ntiyiso hi yoho mhaka hi yona mhaka ndzi vula leswaku ndzi hleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka ri sasekile swinene naswona ri twala ri ri na kurhula hikuva ko twala moya wa xihahampfhuka ntsena.

Ku hlwela ka swihahampfhuka ku na switandzhaku eka mphakelo wa misava hinkwayo na mabindzu hi ndlela yo va mabindzu a ya koti ku famba kahle loko swihahampfhuka swi nga swi kotangi ku fikisa mpahla ya swona leyi yi faneleke yi fika leswaku mabindzu ma ya emahlweni.

Magoza lawa ndzi nga wa tekaku leswaku ndzi tiyisisa ku va ndzi tshunxekile naswona a ndzi borheki eka xihahampfhuka i ku va ndzi nghena na selulafoni ya mina ndzi ti nghenela eka mitlangu ya le ka foni ndzi tlanga kumbe ndzi nghena ndzi langutisa mafilimu eka leputhopo ya mina ku kondza ndzi ndzi kota ku ya fika laha ndzi yaku kona kumbe ndzi ti tlangela tinghoma ndzi faka swa le tindleveni hi swona leswi swi nga ndzi endlaka ndzi titwa ndzi tshunxekile swinene hikuva ndzi kota na ku ya fika laha ndzi yaka kona ndzi nga vonangi mpfhuka swinene hikuva ndzi va ndzi ri ku hungasekeni hi leswi ndzi va ka ndzi ri ku swi endleni.

Ku tlakuka ka tihakelo swa va khumba vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi, hikuva vanhu van'wana va tirhela leswaku va kota ku hlayisa mindyangu ya vona. Naswona budget-e ya vona yi va yi rindzerile leswaku a ta kota ku heta nyangha hinkwayo va ya entirhweni va tlhela va kota ku hlayisa mindyangu ya vona, va xava na swakudya, va endla hinkwaswo swa le ka mindyangu ya vona. Kambe loko ku tlakuka tihakelo ta mabazi swa va khumba hikuva, eku tlakukeni ka tihakelo ta mabazi swi vula leswaku ku laveka ka ntsongo lahaya na lahaya eka ku hlayisa mindyangu ya vona. Ku laveka leswaku ku va na swilaveko swin'wana leswi va nga swi endleki hikuva swi laveka leswaku va badala mabazi ya kota ku ya ntirhweni.

Loko tihakelo ta mabazi to tlakuka hi xitshuketa edorobeni ra ka hina, swi nga ndzi khumba hi ndlela leyi mina na ndyangu wa mina. Hi nge he swi koti ku ya edorobeni nkarhi na nkarhi hambi hi lava switsongo, hikuva nhlayo lowu hi nga hi tolovela ku hakela wona ku ta va wu tlakukile na ku ve a ku ri nhlayo wa le hansi. Kambe loko se wu va wu tlakukile wu ri nhlayo wa le henhla, a swa ha koteki ku ya edorobeni nkarhi na nkarhi. Hi nga kota ku ya edorobeni loko wu herile nyangha. Naswona swi nga hi khumba hi ndlela leyo vava swinene hikuva laha makaya ku hava switolo leswi swi xavisaka swilo swo chipa ku tlula edorobeni, hikokwalaho hi ta va hi khumbekile swinene.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka, i ku va loko ku tlakuka petiroli mabazi na wona swa lava leswaku va tlakuka tinhlayo to hakerisa vanhu. Hikuva loko yi tlakukile petiroli swi vula swona leswaku mali leyi a va hakerisa vanhu swa lava va hi engetela leswaku na vona va ta kota ku geyina swintsongo eka bindzu ra vona. Hikuva a va le ku endleni swilo swa mahala, na vona va le ku endleni ka bindzu ro ku lava ku hlayisa mindyangu ya vona. Hikokwalaho loko mabazi ma tlakuka ma va ma tlakula hi swona swivangelo leswi. Hi swona leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka.

Ina, vadyuhari va kuma swihunguto eka swofamba swa mani na mani, hikuva va swi kota ku fikelela laha va yaka kona ku nga ri na loyi a va kanganyisaka kumbe a va hluphaka. Hikokwalaho ndzi vula leswaku vadyuhari va kuma swihunguto famba eka famba swa mani na mani. Va va va hlayisekile naswona va fika laha va yaka kona va ha hlayisekile, nakona va ha tshamisekile hikuva vanhu van'wani van'wani va hlonipha vadyuhari lomu ku fambeni. Hambi ku ri ka swa swifambo va swi kota ku hlonipha vadyuhari va va nyika switulu va tshama va hlayiseka hikuva, va swi vona leswaku i vakhegula naswona i vanhu vakulu eka vona, ku laveka va va nyika nxiximo.

Ina, a ndzi ta n'wi pfuna, hikuva hambi ku ri mudyondzisi wa mudende ku hava munhu loyi a nga fanelangiku ku pfuniwa loko a lava ku pfuniwa. Hikokwalaho ndzi nga n'wu pfuna hambi ko va ku ri mani. Ndzi nga endla xitiyiseko leswaku ndza n'wi pfuna a fikelela ku kota ku xava thikithi ra bazi, leswaku na yena a kota ku ya fika entirhweni. Hikuva tanihi mudyondzisi wa mudende, na yena u lava ku ya entirhweni leswaku a ta kota ku endla mali, a ta hlayisa vana va yena.

Swa vadyuhari swi nga pfuna leswaku vadyuhari va kota ku tiyimela hikuva, va ta kota ku ti endlela swin'wana na swin'wana hi nkarhi wa vona. Hikokwalaho ndzi vona onge vadyuhari va nga pfuneka hi ndlela leyi, hikuva i swa nkoka leswaku na vona va kota ku tiyimela. Loko ku ri na nkarhi lowu lava va tshamaka na vona va sukile va nga kota ku tiyimela, va ti endlela swilo swa vona hi nkarhi wa vona.

Leswi endlaku leswaku ku va na ku kokela ndzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka i ku va ku famba hi xihahampfhuka swa durha swinene a hinkwavo leswi lava va swi fikelelaka ku hakela mali yo famba hi swihahampfhuka vanhu vo tala va kota ku ti fambela hi matekisi swihahampfhuka swa durha swinene hikokwalaho ku va na ku kokela endzhaku eka mafambelo ya swihahampfhuka vanhu lava tirhisaku swihahampfhuka i vanhu lava nga na timali ta vona loko u lava ku famba hi xihahampfhuka swa laveka leswaku u va u ri na mali hikokwalaho u nge fambi hi xihahampfhuka u ri hava mali.

Ndzi vona swi nga fanelangi ku va vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela loko va khandziya mabazi lembe na lembe hikuva vakhandziyi va mabazi loko va ze va khandziya mabazi va khandziya mabazi hikokwalaho ko va va pfumala mali yo khandziya matekisi naswona loko va va tatisela mali yo khandziya mabazi a va nge he swi koti ku landzelelisa swilo swa vona hi mfanelo ku ta humelela leswaku fanele va tsema ka swin'wana leswi va swi xavaku emakaya ya vona hikokwalaho ndzi vona swi nga fanelangi leswaku vanhu va tatiseriwa mabazi hikuva a hi swinene ku va na vona va nga ha swi koti ku endla swilo swa vona.

Ndzi vona swi ri nga ri swa kahle ku va vana ku va vona va endlaku ntirho lowu ku faneriwe leswaku ku thoriwa vatirhi lavakulu ku tirha ntirho lowu hikuva vana va ha ri vatsongo ene vana a va tivi nchumu naswona loko va ri karhi hambi va va va dyondzisiwini va ta swi kota ku swi endla kambe eka mikarhi yin'wana ku ni ku va va rivateka hi swin'wana na swin'wana swin'wanyani loko ko tholiwa vanhu lavakulu i swa nkoka leswaku va thoriwa leswaku na vona va kota ku kuma mitirho leswaku va kota ku kuma mitirho vanhu lavakulu na vona va ta kota ku endla swo karhi hi vutomi bya vona hikokwalaho ndzi vona swi nga ri kahle leswaku va endlisa vana ntirho lowu ku fanele ku endla lavakulu.

Loko ndzo va ndzi endla vutiolori hi xikanyakanya kutani ku fika un'wana a ndzi yivela xona lexi ndzi nga swi endlaka i ku rhanga ndzi langutisa matlhelo leswaku xana va kona vanhu lava vonakaku leswaku va kota ku ndzi pfuna loko va nga vonaki ndzi fonela maphorisa ndzi va tivisa hi mhangu leyi nga ndzi endlekela naswona ndzi va tivisa leswaku munhu loyi a nga ndzi tekela xa mina u langutiseka hi ndlela yini naswona u kongome ka ndlela yihi naswona ndzi tlhela ndzi va tivisa leswaku xikanyakanya lexi a nga xi yiva i xikanyakanya xa njhani leswaku va ta kota ku swi vona leswaswaku loko va hlanganile na yena munhu wo karhi lomu ndleleni hikuva hambi o va a ri njhani i ta famba endleleni va kota ku swi vona leswaku hi xona xa ka mina.

Loko ndzo va ndzi famba hi milenge ekusuhi ka patu lexi ndzi nga xi endlaku leswaku ndzi hlayiseka i ku va loko u famba epatwini a swi laveki leswaku timovha ti va ti ta hi le ndzhaku ka wena swi laveka leswaku u langutisana na tona exikandzeni leswaku u ta kota ku swi vona leswaku na loko ku tshika ku humelela khombo ro karhi u kota ku tsutsumela etlhelo hi swona lexi nga ku endlaku leswaku u va u hlayisekile loko u famba epatwini naswona loko u fambela hi yona ndlela leyo yo va u langutisane na a swi laveki leswaku u tlula na mulayeni wa curry hikuva milayeni luwa wa curry wu kombisa leswaku eka tlhelo lerin'wana ku famba timovha wena u fanele u famba eka tlhelo ra wena.